U shumisa netiweke ya data dza vodacom, fhedziha na mutengo wa hone u nṱha nga maanḓa.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi khou renga ndi tshi khou badela masheleni manzhi ngauri ndi a kona u renga dzi gigi dzi paḓaho fumi dza data uri ndi kone u shumisa kha founu yanga.

Data dza network ya telkom a dzi ḓuri na khathihi.

A thi vhoni zwo fanela nga uri ri dzi ṱhoga tshifhinga tshoṱhe, u dzi renga rivha ro humbulela uri ri ḓo ḓi shumiswa swika ḓi tshi fhela.

Zwi ṱuṱuwedzwa ngauri ndi a kona u vhona zwiṅwe na zwiṅwe zwine nda kho ṱoḓa ndi a kona u dzhena kha inthanethe ndi a vhona dzi data kha dzi TikTok, ndi a dzhena na kha dzi Facebook.

Ndi funa u renga dza ṅwedzi, ngauri dza ṅwedzi dzi vha dzo mpfharela tshifhinga tshilapfu hune ndivha ndo rengela tshoṱhe a zwi ḓuri na u ḓura u fana na zwa ḓuvha na ḓuvha vhege iṅwe na iṅwe.

Ndi muṋetshedzi ane avha wa telkom, vha ṋekedza data dza vhuḓi nga maanḓa.

Khaedu ivha ya uri dzi nga ṱavhanya u fhela kana netiweke ya ṱuwa, dza vhuya dza nga dzi sa fhela ndi songo dzi shumisa.

Ee ndo no dzi shumisa luṅwe ngori kha theḽekhomo zwi dzulela u wanala, ri renga hezwiḽa zwo no vhidzwa upfhi dzi khombo.

Ndi renga vhengeleni.

Musi ndi tshi rengai nda wana nethiweke isa shumi, kana dza ṱavhanya dza fhela ndi songo vhuya nda pfha na tshithu na tshithihi.

Ndi vhona unga kha founu yanga i a sumbedza na dziṅwe dza dzi app i kha founu yanga i dzi a sumbedza uri hafha ndo shumisa data nngafhani dza ṅwedzi, epe ifhio itshi kho shumisa ngafhani, so zwi ita uri ndi dzule ndi khou ḓivha uri nda renga data dza tshivhalo tshi ngafhani dzi nga kona u ntshimbidza ṅwedzi woṱhe.

Ee, ndo no vha nayo zwitshi khou itiwa nga nethiweke.

Dzi a konḓa nga maanḓa a zwi anzela u wanala, a dzi ḓali no ḓala ngauri zwi ḓi nga tshelede.

Ee ndi musi ndi tshi khou ṱoḓa u ita mini luṅwalo lwa zwa tshikolo na u apuḽaya, zwa nṱoḓa uri ndi tori nga tshifhinga ngauri zwithu zwa hone zwo vha zwo itelwa u pfhi tshi tshiri tshifhinga ḓe zwi ḓa zwi khou fhela.

A uri hu tovha na tshifhinga tshine tsha nṱoḓa ndi na data nnzhi ngauri dzi ṱoḓesa vhea kha zwa tshikolo na musi ndi tshi ita zwithu zwa ndeme.

Ndi shumisesa vhengele kana epe.

Uri ndi dzi shumise fhedzi hu na mushumo wa ndeme arali hu si na mushumo wa ndeme ndi u to dzi tsima wa dzi litsha uri dzi si tambiseye.

Ee vhanetshedzi vho fhambana ende zwo a zwi anzela u itea ngori a dzi fani netiweke.

Ndi shanduka ngori miṅwahani i fhiraho i zwo zwo leluwa u dzi ḓadza mara ri tshifhingani tsha zwino, dzi ḓura lwo luṅwe dzi ḓura nga nḓila yo ofhisaho.

Ndi nga muvhudza uri ndi u to dzula u tshi renga airtime nga uri u renga airtime zwi ita uri thop up dzi ḓale dzi vhe nnzhi wa wana na tshipeshala zwi tshi to gidimela ngauri u muthihi na u renga dzi data na mini na netiweke ya u takalela.

Ee, lunzhi nga maanḓa zwi anzela u itea.

Pfhiwa hanga ndi ya uri zwi vhaisa riṋe vharengi ngauri zwi ita uri ri dzule ri kho renga tshifhinga tshoṱhe.

Nṋe ndi vhona zwo fanela uri dzi dzule tshifhinga tshoṱhe ngauri, zwi ita uri na musi wo renga data i wa vha u soko ṱoḓa u dzi shumisa nga hetsho tshifhinga u nga tshi shumisa unga dzi shumisa tshifhingani tshiḓaho.

Pfha mbilu yanga i tshi vhavha nga maanḓa.

Ndi a shumisa nḓila ya vhuṱali nda vhona uri tshifhinga tshi tsini no mphe fhedzisela kana tsho fhela ndi a ḓi dzhenelela kha dzi TikTok nda dzi fhedzisa.

Ndi uri kha vha ite uri vha wane uri data dzavho a dzi fhelelwi nga tshifhinga, dzi dzule dzi hone na musi ro dzi renga ngori a dzi ṱoḓi u ḓi shumisa lwa tshifhinga tshiṱuku kana tshe ra tou kalelwa.

Vhona uri ndi nḓila ya uri vhanetshedzi vha wane tshelede nnzhi ngori dzi tshi fhela vhaḓivha uri u ḓo renga dziṅwe.

Vha nga ita uri vhadzule vha tshi dzi shumisa tshifhinga tshoṱhe u swika dzi tshi to fhela.

Hai ndi zwithu zwine ndo no zwi ḓowela ngori zwi dzula zwi kho iteya.

Ndi vhona uri zwi ita uri shango ḽi lalame ri kone u thusana roṱhe.

Ṅwahani wo fhiraho.

A thi vhoni lwo imelelwa zwavhuḓi nga uri zwiṅwe zwa hone a vha o khakhea mafhungo na kuambele kwa hone ku vha ku songo tou vha na ṱhalutshedzo ya vhuḓi.

Uri vha kone u pfhesesa luambo lwa ha vha kone u pfhesesa ngori zwi ḓovha zwi kho ambiwa nga luambo lwa hawu, uri vha ḓo ḓi vha vha khou kona u ḓivha uri hu khou ambiwa nga ha mini.

Ee, nga uri luambo lwa hayani ndi lwone lune ndi lu ḓivha khwine ndo guda lwone.

Ndi uri ndi a balelwa u pfesesa zwono khou ambiwa.

Vha nga ita uri vha ite zwori vha ṱoḓuluse vhathu vho no ita zwa zwipitshi uri u kone u amba uri ri kone u dzudzanya dzinyambo dzoṱhe.

Ee i fanaho na bivhili ya tshivenḓa kha founu.

Zwi ita uri na nṋe ndi pfhe ndi fhethu nga uri ndi luambo lwanga lwa ḓamuni lwe nda aluwa khalwo na nṋe ndi ḓi pfha ndi tshi fana vho na vhaṅwe.

U ya nga ha tshiṱori ri tea u ḓivha tshifhinga uri etshi tshifhinga tshiṱori tshi tamba nga tshifhinga ḓe zwi a takadza ngori zwi ḓo ita uri na musi ri tshi bva mushumoni kana ri tshi bva zwikoloni ri tshi ya gai ndi zwi ḓivhe zwori nga hetshi tshifhinga ndi tshi to swika hayani, ndi ḓo wana tsha tshiṱori tshanga tshi tshi khou tamba ndi ḓo wana u ḽa muvi wanga u tshi khou tamba ndi ḓo wana hezwiḽa zwithu zwanga zwi tshi khou tamba.

Ndi nga shumisa dzi puḽatifomo dzi ngau vho youtube vho sportyfi ngori ndi dzone nthu dza nṱha dza thengo khulu dzine dzi dzi dzi vhambedzwa sa dzi nthu dza nṱha nga maanḓa dzi ita uri zwithu zwi phaḓalale zwiḓivhiwe shango ḽoṱhe, ngori ndi zwone zwithu zwa nṱha vhathu vha vhaimbi vhahulwane vha bvumo vha tshivenḓa na vho bvaho na vha mashango ḓavha na vha maseli a malwanzhe vha wanala haningei so ndi vhona uri ndi yone nḓila ya vhuḓi i ita uri na nṋe ndi ṱavhanye ndi hule hafho fhethu.

Ndi thoma nga u sedza TikTok ngauri i ita uri vhone zwithu zwo no kho itea shangoni i bvisa mafhungo i bvisa mafhungo a dzi president dza mashango ḓavha vho Donald Trump vha Amerika, vho Puthin vha Russia, Vho Obama vha haningei Amerika na mini na zwoṱhe, ngori ivha i kho ita ita zwithu zwine zwa vhidziwa upfhi kiḽipi kiḽipi tsho sumbedza uri mafhungo a mulovha hovha ho kho itea zwifhio na zwifhio.

Yo shanduka nga nḓila ine ndi a kona u vhona khonani yanga nga kha founu yanga nga ṱhingothendeleki na muṱa wanga ngori ri a kona u vha vhona na kha dzi TikTok hanengei ndi youtube uvha a tshi kho ita zwithu zwavho, zwino ita uri i leludze zwithu ndi hafhaḽa hune zwithu zwi vhe zwo leluwa nga nḓila ine nṋe ndi a kona u vhona tshiṅwe na tshiṅwe vha khou nngwana ṋamusi ndi awe ndi nga foinela muthu ndi a kona u mu vhona are kule ngauri ndi vha ndi khou shumisa zwithu zwine zwivha zwi kho pfhi internet.

Ndi WhatsApp ngauri i nthusa i nrumela mafhungo ḓuvha na ḓuvha nga matsheloni muthu a tshi ṱoḓa u amba na u to nthumele mafhungo muthu wa mpfhoinela nga vidio call kana nga voice call ra amba ri tshi vhonana ri tshi ita zwoṱhe, i a ita zwithu zwi no pfhi zwi status ndi a zwi vhona kha zwiṱori hafhaḽani vhathu vho posiṱa zwithu zwi yelana na mafhungo na mini zwino. Ndi na TikTok na yone vhone i bva phanḓa vhone ngori ndivha ndi kho vhona vhathu vha mashango ḓavha avha vha gai na gai uri hu na zwine zwa vhidziwa upfhi mbambe mbambe dza u tshina na mini na mini vha ita zwoṱhe haningei ri khou zwi vhona haningei vhathu vha mashango ḓavha na vha gai nṋe ngeno ndi sa zwi ḓivhi ndi khou zwi vhona haningei.

Ee, ndono vhuya nda dzhia tshifhinga tsho awela mara zwo ḓo nkhakhisa nyana ngori ndo balelwa u ḓivha mafhungo a shango uri muḓagasi a ḓo ṱuwa nga tshifhinga ḓe, maḓi a ṱuṱuwa nga tshifhinga ḓe, hu do itea mini nga tshifhinga ḓe, mafhungoni a ḓuvha ḽa ṋamusi hu do itea mini. Zwo zwo do khakhisa nyana na kha ku humbulele ngori ndi sa tsha ḓivha uri ndi kho tea u fara zwifhio nda litsha zwifhio.

U khwinisa vhudavhidzani ngori nṋe ndi a kona u amba na muthu ane avha kule muthu a re kule u ya kona u amba na muṅwe a re kule ndi a kona u vha na zwa Amerika ndi fhano, zwa Russia ndi fhano, zwa Zimbabwe, zwa Australia, zwa Scotlandort, zwa Swaziland ndi fhano, ngori zwi ivha i kho ita uri ri kone u ṱangana nga kha internet na hezwi zwine zwa vhidziwa upfhi social media. Ee zwino ita uri zwithu zwi leluwe nga maanḓa yo leludza zwithu nga maanḓa.

Ndi vhona uri vhuḓifhindulele vhukuma ndi hone ha hune ha vha fhasi ngori nyanḓadzamafhungo i ita uri ni ḓivhe zwithu zwinzhi ṋamusi wana vhuḓifhinduleli ha vhukuma a u nga ḓo ri wana zwithu zwinzhi u fana na kha nyanḓadzamafhungo, nyanḓadzamafhungo i sumbedza zwithu zwo fhambananaho ndi uri ṋamusi a nga itea tshinwe tshithu na musi vha nga to ya vhone vha setsha uri nnyi nnyi wa gai u kha zwifhio iyi i a bvisa i amba uri muthu a khou ita hezwi o vhoniwa a tshi kha hezwi na hezwi na hezwi thaidzo hovha hezwi na hezwi na hezwi. Zwino i ita uri zwithu zwi to zwo leluwa ngauri ivha i tshi kho to fhungudza na mushumo vha vha vhona uri vhone vha usa tsha tovha na ningo dzavho nzhinzhi dzine dzavha dzi kho ṱodea uri vhone vha hulise mafhungo zwi vha zwi kho to ḓikela vhone vha zwi tshi kho shuma u wela kha vhone.

I ita uri ndi ḓivhe mafhungo a ḓuvha na ḓuvha i ita uri ndi kone u ḓiwana ndi tshi khou amba na vhathu vha mashaka anga vha re kule i ita uri ndi wane ndi tshi khou vhona mishumo zwithu zwa tshikolo hoṱhe hanefha online kha inthanethe. I ita uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi leluwe, i ita uri ndi mobile data na mini zwoṱhe zwi shumisesa nga nḓila i takadzaho ndi uri i tou vha tshi leludzi i tou vha tshileludzi tsha vhutshilo zwavhuḓi vhuḓi ri nga to ḽi vhea nga heyo nḓila.

Vha ṅwala mafhungo na zwoṱhe zwoṱhe zwo no kho itea kha internet vha tshi khou itela uri vhathu vha a ḓivhe zwori hu kho itea shangoni vha ita uri riṋe sa vhathu ri vhe na mini na na na na muhumbulo na nḓivho ya zwezwi hu kho itea kha ḽino shango. Vha ita uri ri vhe na nḓivho no sa ṱoḓulusa zwithu nga riṋe vhaṋe, vha ri thusa na u ri leludzela zwithu zwa vhutshilo zwi no khou itea nnḓa zwino vha to ita uri hafha fhethu hu vhe na na na na leludzea ha zwithu.

Ndi ha uri i khou ri leludzela zwithu i khou leludza vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha i ita uri zwithu zwi vhe nga ngona zwithu zwi vhonale zwo leluwa ngauri riṋe ri vha ri si tshena mannḓa o ḓi ṱoḓela mafhungo na mini, i ita uri na musi a arali anga itea tshinwe tshithu kha muthu a re kule u a kona u ri anḓadzela mafhungo riṋe rine ra vha kule ra a ḓivha zwi songo dzhia na awara kana minete mini isigathi zwino ita uri zwithu zwi zwi leludzee.

Ndo no vhuya nthusa nga tshifhinga tsha shishi ndi humbula hu na zwinwe zwo iteaho haningei hayani nṋe ngori a thiho hayani nda to founeliwa nga tshifhinga hapfi ini hu kho ṱangana hezwi zwithu hezwi nda ṱanganedza luṱingo vha kho amba uri hu kho u ṱangana hezwi zwithu zwi re na thaidzo heyi ri kone u ḓa uri ni ite zwithu zwa so so so so so so, nda wana uri zwo leludza zwithu zwinzhi ngori nṋe nda ndi sa ḓivhi mara zwa ita uri ndi ḓivhe nga tshifhinga ndi ndi nyanḓadzamafhungo yo thusa nga maanḓa hafho fhethu.

Ndo no vhuya nda ṅwala zwithu kha nyandadzamafhungo kha kha kha heyi yo no pfhi Facebook musi muṅwe wa khonani dzanga o ri sia so nda ita uri na vhaṅwe vhathu vha zwiḓivhe ngori vhanwe vha ḓo ri ḓo balelwa u foinela vhathu vhanzhi nga tshifhinga tshithihi, so nda to vhuya nda nwala hafhaḽani hezwo zwine zwa vhidziwa upfi hu posiṱa nda zwi posiṱa nda ri hoyo muthu ori sia vhathu vha zwi vhona vhaṅwe vha tshi khomentha hanefhaḽa vha tshi amba uri vha ḓo ḓa nga zwifhingaḓe vhanwe vha ḓo kona u swika vhaṅwe vha tshi khou amba uri ha dela nga mulalo na mini na zwoṱhe.